Swiphiqo leswi va talaka ku hlangana naswona loko va tirhisa a router, i mhaka ku nkarhi wun'wanyani ya nonoka, nkarhi wun'wanyani yi nga va yi ri ka tindhawu leti leswi hi Xinghezi va ngo ri i signal yi va yi tsanwile, nkarhi wun'wanyani swi nga vangiwa hikuva ku nghene tinqingho ta ku hambanahambana la tinqingho ta ku hambanahambana ti tirhisaka e router yin'we leswiwani swi endla leswaku va va na swiphiqo kambe ku lulamisa swona va nga yi tima va tlhela va yi layita, xa vumbirhi va nga yi susa va yi vekela lavawani yi khomaka kahle swinene, xa vunharhu va nga hunguta tiqingho leti va ti tirhisaka titele va ti tirhisa titele va nga hunguta tiqingho leti nga ringanela ku tirhisa.

Swipfuno swa maphephahungu hileswaku maphepha lama humesiwaka ya maphephahungu ma nga ha vekiwa swa ku hi swa mundzuku ku kota ku kombisa ku hileswi vuriweke, xa vumbirhi va maphephahungu lava humesaka va tshembeka hi mhaka ku va fanekele va basisa mavito ya vona. Vito ra vona ra humesa maphephahungu va nge pfumeli leswaku va humesa mahungu lama nga riki ya ntiyiso, xa vunharhu i mhaka ku mahungu ya man'wani na man'wani lama humesiwaka eka phephahungu ma va mahleriwile ma va ma hlantswiwile ma ri na vulavisisi ya le bya swa ku mahungu lama i ntiyiso kumbe mavunwa ke, kasi xa ku biha xa kona mahungu phephahungu ri humesiwa siku na siku leswi nga tisaka ku hlwela, xa vumbirhi maphepha lama ma nga thyakisa mbangu hi ku loko va heta ku hlaya van'wani va cukumeta, xa vunharhu ma durha hikuva ma ma humesiwa siku na siku.

Ntokoto wa mutirhisi swa olova ku tirhisa naswona swa hatlisa nakona swa hatlisa ku hlayisa nkarhi, ku hlayisa timfanelo, ku hlayisa eeh mbuyelo, ku hlayisa mahungu naswona swa tshembeka mabihele ya kona ko va timhaka ta ku leswi va nge hi Xinghezi i ku heka kambe handleni ka swona swa tshembeka swa hlayisa naswona swa hatlisa swa hlayisa na nkarhi.

Loko ndzi xava magoza lama ma .

Lawa i maghoza lama ni ma tirhisaka loko ndzi xava data ya mina yi nga ya Vodacom ndzi kandziya xinyeletana n'we, mbirhi, nharhu, hash naswona ndzi hlawula mbirhi ni hlawula nharhu ni hlawula data leyi ni nga yi tirhisaka ya vhiki naswona ku va ni hlawula Vodacom i timhaka ta ku ni xava hi seventy five rand ntsena, ntsengo wa kona wu chipile naswona wa hatlisa kasi hi tlhelo leri ni tshamaka kona, netiweke wa Vodacom wu khoma kahle swinene ku tlula letin'wanyana.

Tindhawu leti inthanete lowu yi nga khomeki kahle kona yi n'wani ya mintlhotlho leyi hlanganaka na kona i ku va va kuma mahungu se ma hindzile, yi n'wani ta tindhawu u kuma vahangalasa mahungu lama nga riki ya ntiyiso eka swa ku fana na va Facebook, Instagram, eeh , Tiktok na YouTube, hi swin'wana swa swilo leswi vanhu va kumekaka va switirhisaka ku va fikelela mahungu lama ma haxiweke eka vona.

Vanhu va ndhuma va tsaka swinene loko ku hangaraxiwa mahungu hi vona kambe vatsaka ntsena loko ku hangalasiwa mahungu ya kahle hi mavito ya vona hi mhaka ku leswaku loko ko hangalasa mahungu ya mavun'wa leswi swi ta endla leswaku vito ra vona ri chaka naswona ku hangalasiwa ka mahungu ya mavun'wa swi nga endla leswaku brand ya vona leswinge hi xilungu i brand ya vona yi ya ehansi kambe loko hangalasiwa mahungu ya kahle swi endla leswaku vito ra vona ri va na ndhuma naswona va fikelela tindhawini leti va nga tiviwiki ha kona.

Inthanete yi na nkoka swinene eka ku dyondzisa ririmi, ku na ti website leti kotaka ku dyondzisa ririmi ku na tivhidiyo ta ku hambanahambana leti u nga tikumaka eku online ku va u langutisa naswona i kota ku dyondza ririmi leri u ri tsakelaka. Intenet-e yi na nkoka swinene eka ku hangalasa na ka ku dyondzisa ririmi.

Mahungu ya vanhu lava dumeke lava nga na ndhuma ma na nkoka swinene hikuva munhu un'wana na un'wanyani loko a vona munhu wa ndhuma eka phephahungu u boheka ku langutisa va koka mahlo va koka rinoko hikwalahoke un'wana na un'wanyana wa tsakela ku lava ku ta tiva hi ta munhu lowa loko a langutisa ka phephahungu a vona munhu loyi a nga na ndhuma swi koka rinoko swikoka swikoka kahelo swikoka vanhu ku va va tshinela ku va ku lava ku ta tiva hi ta munhu loyiwana a nga ka phephahungu hi yo mhaka swi na nkoka swinene ku va vanhu lava dumeke lava nga na ndhuma ku va va ri kona eka phephahungu hikuva vana valendzeleri vo tala lava va va rhandzaka, lava nga va rhandzeki, lava va va landzelelaka.

Matirhiselo ya ku lemukisa mbulavulo ku nga va phephahungu, ku nga va internet, ku nga va Facebook, ku nga va Instagram, ku nga va Tik tok, ku nga va ti website, ku nga va man'wana, ku nga va mavonakule, ku nga va radio ku nga va tindlela ta ku hambanahambana leti ti tirhisiwaka ku lemukisa mbulavulo.

Mimpfuno leyi nga kona ya ku burisana siku na siku swi olovisa ku yisa mahungu hi nkarhi yalowo naswona swi hunguta na mpfhuka ematshan'wini ku u famba kumbe u chayela wa swi kota ku nyika mahungu ya munhu loyi a nga kule swinene hambi mi ri kule na le kule hi nga kota ku kuma mahungu naswona masiku lawa swi olovile hi ku u nga teka vhidiyo, u nga teka na swinepe u swi rhumela munhu a kota ku vona timhaka leti a ri kule onge i kwala kusuhani, swi olove ngopfu.